Batswadi ke ya elellwa hore bana ba lona boholo ba nako ba na ba nang le mehala ha ba etse dintho tsa sekolo ka nako ba dula ba bapala di-game tse ngata ngata tsena na mehaleng ya bona ke kopa hore le se ka ba fa tsona mehala ena na ya bona hara beke ba e sebedise ha ele hore ha ba ye sekolong hobane ha ba etse mosebetsi wa sekolo.

Mama ke kopa hore o mphe di-game tsa ka ke ya tshepisa hore ke tla etsa mosebetsi wa ka wa sekolo hara beke ke tla di bapala feela ka moqebelo le sontaha ke lehae.

Game ya PS5 le Xbox ha ke na tsona empa hona le motho e ke mo tsebang a nang le PS5 Five o nka nako eo e ngata haholo a nang le metswalle ya hae ba bapala mmoho ba thabile.

Nka hlalosetsa ngwana moahisane le wa heso a monyenyana ho nna ka dipapadi tsena mme ra di bapala mehaleng. Re bapala le bana ba dinaheng tse kantle ha feela re na le data.

Di-game tsa ho bapala ka phone di monate tsona tse ngata empa tse ding di batla ha o na le data boholo ba nako ne ke bapala tse sa hlokeng data tseo di bapalang feela mahala. Ha fela o di kentse founung ya hao.

Abuti nna ke rata ho bapala kgathi e monate ke e bapala le metswalle ya ka re ya tlola tlola moo ditepe tseo ke di etsang ha ntse ke tlola mo le palo ya tsona motho a latelang ka mora ka e kenang tlamehile a di etse jwalo ka nna ha a sa di etse jwalo ka nna e tloba yena a shapang kgathi mme e mong o tlo tla kena a tlo tlola.

Abuti wa ka wa tseba ebile ke ya o rata ke ya o hlompha empa ke elelletswe esale o bapala dipapadi tsena tsa eSports o di bapala o ntso o ja ha o sa hlapa ka tsela eo hlapa ka yona ke kopa o ko itlhokomele o ko ikwetlise o nke kgefu ha o bapala dipapadi tsena na hore o ikgopole hore o mang mme o nke nako ya hao o buwe le ho nwa o se ka dula o shebane le dipapadi tsena fela ke ya kopa.

Ntho ya hore re dule re shebane le mehala ya rona re bapala dipapadi tsena tse ngata tsa mefuta e etsa hore re le batho re hloke ntho ya hore re re tsebe hore mang o ikutlwa utlwa jwang o maemong afe ka nako efe hobane re dula re shebane le ntho tse sa tsebeng ho buwa. Ha re tsebe hore batho ba phelang le rona ba ntse ba phetse hantle na.

Teboho haesale o bapala dipapadi tse tsa hao tsa eSports o nahana hore o so le moholo ka tlung ka mona ha o sa hlompha mama le papa o bapala dipapadi tsena tsa hao. Ha o tsamaya o ye lebenkeleng o lo reka ha o e ha ho thwe Teboho kolomaka ha o kolomake ha ho hlatswa dikotlolo ha o di hlatswe. Hobaneng o etsa tje? Hobaneng ana wa lebala hore dipapadi tse tsa hao tse o di reketswe ke bona kapa o batla ba di nke? Ke kopa hore o ko inahane hantle moo o hopole hore ha o le mona lapeng o ngwana.

Motho a dulang a pepeta komporo ya hae le mohala wa hae a bapala dipapadi tsa eSports o ba nang le bothata ba hore a ka buwa le batho a tswa a etsa ntho tse ngata tse leng hore di ka mo thabisa tse ding ka ntle le eSports eo ya hae. Ho na le nako ya ho ikwetlisa mme seo se ka mo ama hobane ho no ba na le bophelo bo botle.

Motho ha bapala dipapadi tsena tsa mohaleng wa hae ka data ho ba na le bothata bo boholo hobane o sebedisa tjhelete ya hae boholo ba yona data-eng. Dipapadi tsena di batla data ekabang two Gig ho ya ka dihora o ka bapala hora tse tharo ka bo two gig kapa ho feta mong. Tjhelete eo e ngata haholo motho a ka nna a e sebedisa ho reka ntho tse a di hlokang jwalo ka dijo, diaparo hona le hore a ise dipapading tseo tse leng hore ha di mo ise pele bophelong.

Bana ba ka ho bapala dipapadi ha se bothata empa le tlamehile le elellelwe hore dipapadi tse le di bapalang a na di le loketse na le se ka bapala dipapadi tse leng hore batho ba teng ba dula ba ba lwana ba lwana kapo ba buwa mantswe e leng hore ha a loka hore bana ba ka wa utlwa. Ke kopa hore le bapale dipapadi tsa dilemo tsa lona tse lefang thuto tse nang le papadi.

Ke kopa hore o tlohelle ho tsamaya mona mebileng o ntso o bapala di game tsena tsa hao hobane kelello ya hao e mohaleng wa hao ha o elellwe hore o tsamaya kae ha e le hantle o tsamaya feela. Ke kopa hore o se ka batla ho ikenya kotsing ka ntho e leng hore o ka kgona ho e qoba.

Nka hlalosetsa bana hore hona le dipapadi tse leng hore ke tsa bana ho na le tsa batho ba baholo mme ha ba di shebile ba tlo bona le bona hore tsena ke tsa bana tsena ke tsa batho ba baholo ho ya ka dilemo tse tla beng di ngotswe moo hore ha ho na le dilemo tse kana se ka bapala dipapadi tsena ha o na le dilemo tse kana o ka nna ba bapala dipapadi tsena mme ba bapale di-game tse leng hore di tsamaisana le lemo tsa bona ha eba di sa ngolwa dilemo ba ka bapala hobane di-game tse jwalo di dumelletswe hore di ka bapalwa ke batho bohle.

Nka kgothaletsa banna hore ba se ke ba bapala dipapadi tse leng hore batho ba teng ba thunyana ba rohakana ba otlana hobane ha di ya ba lokela di ba ruta hore ba etse ntho tseo tse ba di bonang moo mme ha se ntho tse lokileng tseo. Nka kgothaletsa hore ba bapale dipapadi tsa dipopo tse leng hore ba bina ba tantsha kapa ba ipha tsebo ya ntho e itseng ya bohlokwa bophelong.